Indlela yokuqhatha, okwazi ukuqhathanisa ngazo iy'nkampani ze-medical aid, ukuthi lolu hlobo lwenkampani oluthile ngabe lukwazi ukuthi ube nabahlobo ababangaki okwazi ukubhalisa ngaphansi kwegama lakho ukuba, uma bengaphilile bengakwazi ukuvakashela umtholampilo? Kuphinde futhi kuthi kube ukuthi ngabe lo mtholampilo oyi-medical aid-i uyakwazi yini ukuthatha iminyaka ethile ekwaziyo ukuthi ikwazi ukuvakashela emtholampilo isizakale ngalo leli khadi?

Ngingakwazi ukuy'hlelela umngcwabo wami kusukela enkonzweni kuze kuyofika ey'mbalini ukuthi ngifuna kube uhlobo olunjani lomngcwabo. Abantu abazobe bekhuluma, izihambeli zami ukuthi ngifuna zibe kanjani zihlale kuphi, yindlu yami engiyobe ngihlezi kuyo, ngingakwazi ukuy'hlelela. Uma ngikwenza lokho ngingaba sesimeni sokuthi ngibe ngedwa ngicabange konke okuhle nengibathandayo engizobashiya, nengiyobe sengibashiyile ukuthi lokhu engiyobe ngikubhalile kwenzeke kanjalo kuyoba yisikhumbuzo esihle kubo, esiyohlalela njalo sikhona.

Ayi, angiboni ukuthi kungaba yinkinga. Ngibona ukuthi isinqumo angasithatha kungaba isinqumo esifaneleyo esingaphilisa siphinde futhi sijabulise loyo ommeleyo, ngeke kube nayo inkinga enkulu konke kungahamba ngohlelo.

Indlela yokuthi akwazi ukuy'singatha lezi y'ndleko ezingafezekile ukuthi athole omunye umshwalense wemoto avele ajoyine wona, ukuze iy'ndleko zakhe lezi afuna zenzeke zikwazi ukufezeka ngendlela afisa ngayo nangothando analo ngakho.

Isinqumo engingamunika sona ukuthi azazi ukuthi malini imali azobe eyithola inyanga nenyanga ezobe ingene ebhange lakhe ukuze ibhange lakhe likwazi ukuthi uma lithatha inzuzo yalo yokuthi liyibhange lapho kugcinwa khona imali, likwazi ukuthatha imali eyalo phinde isale neyakhe azobe eyigcina ebhange, angazitholi eseba sekingeni, eseba nezikweletu zebhange lokuthi ibhange lakhe lihlala lingenamali, kodwa athathe ibhange elikwazi ukuhambisana ney'dingo zakhe nokuphila kwakhe.

Ayinikezani ukuthula yona le ndaba ngoba ube ulokhe uba nemicabango yokuthi kazi umndeni wami ngoba sengizabe kanjena izimali zomngcwabo wami nezidingo zomngcwabo wami bazosala nani? Noma ngoba usuke sewazi ukuthi ezindlekweni zakho zomngcwabo izimali ezingaka zizosebenza ukwenza ukuthi, ezingaka zizosebenza ukuthi. Kuphinde futhi kukunike ithemba lokuthi uyazi ukuthi imali ayobe besele nayo uma sowudlulile kuyobe kuyimali engaka umndeni wami.

Ayi ngingazama ukuyigwema, ngoba kwesinye isikhathi kuba nesikhathi lapho uthole ukuthi imali awunayo, manje angeke ukwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele kube khona imadlana oyikhiphayo, imadlana oyikhiphayo kanti uma unetoho noma unomsebenzi ongcono ungakwazi-ke lapho ukuthi ukwazi ukubeka iy'mali ngendlela ofisa ngayo kodwa uma udla imbuya ngothi, awukhoni ukuthola imali ngesikhathi esisheshayo.

Indlela engingasebenzisa ngayo ukuthi ngenze sure ukuthi ngiyakwazi ukukhokha iy'mali zami ngiy'beke kahle nanokuthi esikhwameni sezinto zami ey'phuthumayo, kuhlezi kukhona imali ekhona, ukuze uma ngiba nenkinga ngikwazi ukufeza inzuzo ey'thile noma ngikwazi ukuthi ngibolekile ngayo imali esikhwameni esiphuthumayo ukuze ngizokwazi ukuthola inzuzo yenye imali engaphezulu.

Umthelela wokulinda isikhathi sey'mali zomngcwabo, kuba isikhathi eside impela, ngoba kusuke kusabhekwa ukuthi ngabe umnikelo bekhokha ngendlela yini ukuze izinto zakhe zizoqonda. Kuphinde futhi kukhethwe amabhokisi lapho umzimba ozobe ungene khona, konke lokho kwenza ukuthi kube umzukuzuku wokulinda. Inzuzo-ke ungayithola kanjani yini? Ungayithola inzuzo ngokuthi uma kuba khona amalunga athile adlulayo uma usekhona wena, ongumnikazi wepholisi.